Dilo tse di botlhokwa thata tse tshwanetseng o di akanye o bula akhaonto ya gago ya madi, o tshwanetse o itse banka ya gago ya Aforika Borwa gore e tshepegile. Tshwanetse o search-e mo inthaneteng gore a banka ya gago a e na le botshepegi kgotsa jang. A banka ya gago mo o dulang teng go na le branch-e, a banka ya gago e ikwadisitse mo dibankeng digolo tsa Aforika Borwa ka gonne batho ba itira dibanka ba bo ba batho madi.

o adima madi ko bankeng tse dingwe, di kwala hisetori gore o sa patala di be di raga mo dibankeng tse dingwe o re ga o patale banka ya go adima madi bankeng ya raga ka go nne di senya leina la gago. Tshwanetse o adimile madi mo dibankeng o patale ka ako ka gonne hisetori ya gago o sa patale e raga mo dibankeng tse dingwe o bo o sa kgone go adima madi ko dibankeng tse dingwe e be e senya leina la gago.

o adimile madi mo bankeng go na le dilo tse ba di bitsang di interest fees tse tshwanetseng o di patale kgwedi le kgwedi o patala loan-u kgotsa kopomadi e o kileng wa e dira mo bankeng ebile feta madi a o a adimileng, ba go overdraft-a o boo o sa kgone go adima madi ko dibankeng tse dingwe. Tshwanetse o dirile loan, o patale loan ya gago ka nako gore ge o kopa loan ko dibankeng tse dingwe o krey-e madi ba go ona.

Nako tse dingwe o batla go akhanto ya gago ya madi, ke tshwanelo gore o ye ko bankeng kgotsa ko branch-eng gore ba tle ba go thuse. O tsamaya ka ID ya gago le statement-e sa gago sa banka gore ba go thuse. Mabaka a mangwe gore batho ba tswalele akhanoto ke ka gore ba sa tlhole ba dirisa kgotsa banka ikile ya ba madi kgotsa madi a kile a tswa ko bankeng tsa bone ga kitsiso ya bone, ke ka moo ba tswalang diakhaonto tsa bone.

di ama batho thata ka gore nako tse dingwe o kgone go fitlhelela melaetsa ya gago fitlhela banka e tsaya madi a gago otlhe e o adimileng madi mo go one. Go dira go fokotsa gore o adimile madi o tshwanetse o dire budget-e ya gago gore o naya banka bokae ebile o save-a bokae o amogetse.

Mo gompienong batho ga ba na kgatlhego ya go itse ka ditlhwatlhwa tsa madi ka gonne ba scam-iwa thata, batho ba le bantsi ba latlhegetswe ke madi mo di forex trade, mo di Binance, mo di wallet exchange. Ba scam-ilwe thata e bile go na le tse di ntsi mo Aforika Borwa batho ba re ba ithuta ka tsone ka ba scam-iwa thata mo nageng ya rona ya Aforika Borwa, ke ka moo batho ba senang kgatlhego ka go itse ka ditlhwatlhwa tsa madi.

o ile go dira loan, a ke dire sekai gore . Tshwanetse o patale madi ao ka o seke wa tlodisa ka gore nna le leina le le maswe mo loan-ung e bile dibanka tse dingwe di ka di go adima madi ka gonne go thibela ke go patala loan-u ya gago ka nako go fitlhela period e ba go neileng ya go fetsa go patala madi a gago.

mmerekong kgotsa fa o simolola go bereka tshwanetse o itse gore ga o ruri. Tshwanetse o tsenele retirement fund o itse gore o tswa o bolokile madi. Go na le dilo tse dingwe tse di ntsi tse o le o di tsaya bo di-retirement fund kgotsa di-old age fund gore ke madi a o a bayang gore di tlola sixty o bo o tswa ke tsone tse madi ao a re thusang kgotsa a thusa batho go a dirisa osa tlhole o go boloka madi mme o adirisa fela o sa tlhole o .